Urhulumente wethu ufuna ukuqinisekisa ukhuselo lwabantu, ngoba abona bantu ababalulekileyo ngabantu. Kumele abantu xa behamba apha ezindleleni baye bekhuselekile. Ngoku kungako nje esithi imoto kumele ibe kwimeko efanelekileyo xa isisendleleni ukwenzela noba kungavela ntoni na umntu akwazi ukuncedeka ngaloo moto, abantu bakwazi ukukhawuleza nabo bafumane noncedo.

Xa kumele ndibhatale ii-toll gate ndiva ndiba buhlungu kakhulu ngoba ndisuke ndibe ndithenge, ndethile egaraji. Yimali leyo, kumele ndithenge nesidlo esizadliwa apha endleleni, yimali leyo. Kwaye futhi kumele ukuthi ndibe nayo nemali yokubhatala ezi toll gates eyenza ke ngoku loo nto ukuba kumele ndibe nemali esoloko ikhona noba imali ndingenayo. Loo nto ingandenza uba ndigqibele sendingene ematyaleni ngoba ngamanye amaxesha usuka ungahambeli ubumnandi, usuke uhambela into ebalulekileyo ongakhange nawe uyicwangcise ukuba ingakhona.

Ukhuseleko lwabantu abahamba ngeenyawo ndingaqinisekisa ukuba kukho iinto ezifana nee-walking pedestrians etawuni. Kukho iikhamera ezizajonga abantu abahamba ngeenyawo, nabaqhubi ukuba bayabahlonipha na abantu abahamba ngeenyawo. Ukuba umqhubi akamhloniphanga umntu ohamba ngeenyawo aze abanjwe, abhatale imali ethile. Ndingaqinisekisa nokuba iipheyivimenti zilungele ukuthi zingahamba abantu.

Njengomhlali osebenzisa iitekisi ndiqinisekisa ukuba mna kuqala andikhweli iteksi xa seyigcwele, kuba ndisithi ndingxamile. Ndilinda enye iteksi kwaye nomqhubi naye xa esithi ufaka abanye abantu ndiye ndikhuze kwa aba bantu basihlalisa kakubi nangona ndingazuyibeka phecelezi ukuba ukhwelise abantu kwinani eligqithisileyo.

Mhlobo wam, phambi koba sihambe ndizacela ukuba undifakele ibhanti lakho, ngoba ukuba singehlelwa yingozi apha endleleni wena ungapoqa kanti xa ufake ibhanti lakho ungakwazi ukuba ubambeke ungapoqi nge-windscreen.

Izithuthi zayo xa ziwa ziveza ingozi enkulu kuba iinto zabo xa ziwa, ziwa zisaphalake, zitsho ke ngoku zifake izithuthi ezinye.

Ukuhamba ngebhasi ebusuku izinto zasendleleni uzibona sezikufuphi kakhulu kunawe. Umzekelo, njengeenkomo ezawufike zihamba endleleni ebusuku, xa kanti emini uzibona zisekude ziseza ezi zinto xa zisiza. Kwaye futhi ebusuku awuboni iindawo ezininzi. Emini uyazibona iindawo ozidlulayo ezininzi.